Motshameki ba ba dirisang diokobatsi tseno gantsi ba lebana le dikotsi tsa boitekanelo tse di akaretsang mathata a pelo, go robala ga sebete, go senyega ga di-hormone le mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo.

Tumelo eno e kaya gore katlego le phenyo di a golaganya, le fa go ntse yalo ke akanya gore e ikaegile ka tsela e re tlhalosang katlego le go fenya. Le fa go ipakanyetsa botswerere le boikemisetso di oketsa ditšhono tsa go fenya dilo tse di jaaka tšhono le lesego le tsone di nna le seabe.

Mokgwa o o rileng wa moithuti go fetsa tiro ya gagwe ya sekolo o go ikagile le dintlha di le mmalwa, jalo mofuta wa kabelo, ditlhokego tsa go ithuta tsa motho a nosi le bokgoni jwa leano le le dirisiwang.

Fa nka bo ke na le boitlhophelo, ke ne ke tla akantsha gore go nne le metshameko e e farologaneng e e ka thusang batho ba ba farologaneng le ba ba nang le bokgoni jo bo . Seno se akaretsa metshameko ya setso e jaaka kgwele ya dinao, basketball-o, le go siana.

Ga go ntse jalo go oketsega ga metshameko ya di-video go fetotse tikologo ya metshameko ya di-video, mme ga go ka fokotsa go metshameko ya di-video e fetotse fela ditsela le mafelo a batho ba tshamekang mo go ona.

ke le teng fa ke go tlhoka, e ka tswa e le bosigo kgotsa motshegare.

Sekao se se botlhokwa sa tiragalo ya metshameko e e kopantsweng batho le go tlhola maikutlo setšhaba sa sejana sa lefatshe sa nineteen ninety-five se se neng se tshwaretswe mo Aforika Borwa.

Batsadi ba ruta bana le bagolo ba bangwe ba botlhokwa thata mo go rotloetseng go nna le seabe ga bašwa mo motshamekong ka go ba naya thotloetso, go netefatsa gore ba nna le phitlhelelo ya mananeo le di diriswa le go tlhoma dikao tse di siameng ka go nna le seabe ka matlhagatlhaga.

O tshwanetse go tlhopa tiro ya kgwele ya dinao. Ke ne ke tla tlhopha go nna moikatisi kgotsa moikatisi ka gonne ke itumelela go sekaseka metshameko, maano le go tokafatsa tiragatso.

Batho ba itumelela go tshameka metshameko ya le di bidio ka ntlha ya mabaka a a farologaneng a a jaaka boitlosobodutu, go itlosa bodutu le go itapolosa.

Ke ne ke tla tlhoma mogopolo mo dilong tse di ka tokafatsang tiro ka setlhopha sa me. Go e akaretsa go tswelela ka go tsepana mo setlheng, go godisa boitsholo jwa batshameki morago ga dikgwetlho le go tokafatsa boitshoko le go fetoga-fetoga ka go ikatisa.

Go netefatsa gore bašwa ba ba tswang mo maemong a a farologaneng ba kgona go nna le seabe le go tsaya karolo mo metshamekong go tlhoka kopano go ya go akaretsa phitlhelelo le tshegetso go tswa mo setšhabeng.